Data bundle e ke e rekang e nqhoba beke fela. Mme ke e sebedisetsa ho search internet hape le ho bala. Ha ke se na data, ke hlora haholo.

Malome Sello, ditaba ha di sa fumaneha fela dikoranteng. Wa kgona ho fumana ditaba television-eng, seyalemoyeng sa hao, kapa hona founung ya hao. Ho hlokahalang fela ke hore o be le motlakase kapa o be le data hore o kgona ho sheba ditaba internet-eng, kapa television-eng kapa hona seyalemoyeng sa hao.

Tjhe, ha hona molemo ya ho patalla di-subscriptions, hobane ditaba tseo wa di fumana internet-eng mahala. Ha nako e ntse e ya pele ee, ditaba tse nang le boleng ba nnete ntse di tla fumaneha hobane hona le batho ba ntseng ba na le boemo boo ba ho fana ka ditaba tsa nnete, tse hlokehang setjhabeng.

Streaming ke ntho e tshwanang le television. Empa fela yona e sebetsa mohaleng wa hao wa thekeng. E hloka hore ho be le data hore o kene internet-eng, e be o search difilimi tseo o batlang ho di shebella, e be o ya di shebella.

Seyalemoya se dula se bapala mmino o motjha letsatsi le letsatsi. Se fa batho ba nang le talente ba dulang mahaeng, monyetla wa hore ba tsejwe ke lefatshe le bona.

Ke bona e le ntho e ntle hobane e bapatsa menyetla e meng e kantle ho Afrika Borwa, e mose ho mawatle. Eo batho ba rona ba Afrika Borwa ba ka kgonang hore ba sebetse ka matla hore ba fihlelle moo.

Ke tlo qala ke shebe pele hore ke disolo difeng tsa data tseo ke nang le tsona. E be ke kgetha data e tla nqhoba nako e telelenyana hore ke kgone ho sheba dintho tseo ke di batlang internet-eng. Hape ke kgone le ho sheba ntho tseo tsa sekolo tseo ke di hlokang.

Tjhe, ha ke tsebe puo tsohle tse sebediswang di-platform-ong tsa streaming. Empa le nna puo ya heso e teng di-platform-ong tsa streaming. Ho ka sebediswa batho ba tsebang puo ya heso ba ba ngata hore puo ya heso e tle e phatlalatswe, mme e tsejwa di-platform-ong tsa streaming.

Ho etsa dintho o halefile ho kotsi haholo. Hobane ke ile ka romella molaetsa o halefileng haholo ke ho romella motho a itseng, empa wa qetella o ile ho motho a itseng. Motho eo a araba a maketse ebile a mpotsa hore ana ke bone hore ke sendetse molaetsa ho mang. Ka nnete ke ile ka ikutlwa ke swabile haholo. Ka kopa tshwarelo tse ngata ebile ke itshola hore ana ne ke etsetsang ntho e jwalo ke halefile.

Nna maleme ao kea tsebang, ke Sesotho, Sepedi, Setswana, seXhosa le seZulu. Mme tsona ke ithutile tsona sekolong, ha tse ding ke ithutile tsona ha ntse ke etela dibaka tse fapaneng.

O hloka nomoro ya lekunutu hobane dinokwane di ka kgona hore di kene ka hare ho Wi-Fi ya hao, mme di je data ya hao ntle le tumello ya hao. Ke ka ho hloka nomoro ya lekunutu hore o tsebe hore e sebediswa ke wena le ba lelapa la hao fela.

Eya, di emetswe hantle. Mme ntho eo ke ntho e nthabisang hobane di phatlalatsa hore Afrika Borwa re na le puo tse ngata tse fapaneng. Mme re utlwana ka ofela ebile re amohelane.

WEP ke ntho e bolokang password ya Wi-Fi ya hao e bolokehile ka nako tsohle. Di thibela dinokwane hore di kene ka hare ho Wi-Fi ya hao, di sebedise ntle le tumello ya hao.

Ee, mo ke dulang teng Wi-Fi ya mahala e teng mme ke ya bohle. Ke e sebedisetsa ho download-a dipina le ho etsa research. Tjhe, yona ha ya bolokeha hobane ha ena password, mang le mang a ka kgona ho kena ho yona. Hape e kgaoha kgafetsa kgafetsa hobane ke batho ba ba ngata ba e sebedisang.

O tlameha o qale ka ho sheba hore ke ntho difeng tseo batho ba di ratang, o be o sheba hore ke difeng tseo wena o ka kgonang ho di etsa. Mme o na le tjheseho ya ho di etsa. E be o etsa ntho tseo, o nka di-video tse mmalwa mme e be o ya di post-a internet-eng. Batho ba tla di rata, e be le wena o ka ba influencer ka nako e nngwe.

Ke nahana hore mmuso ha o ka fa batho ba sa sebetseng le batho ba ntseng ba kena sekolo data ha kgwedi e fela mohlaena. Hona ho ka thusa hore ba qete ntho tse ntseng ba di balla sekolong. Hape, batho ba sokang ba thola mesebetsi ba kgone ho apply-a.

Ntho ya pele eo ke tlo mo botsa yona, ke tlo mmotsa hore ana motjhini oo o kentse motlakaseng na? Haebane ao kentse, ke mo botse hore o light-ile motjhini ona? Ha o light-ile ke mmotse a na o na le data? Ha re Aa, ke tla mo bolella hore tlamehile o reke data hore o kgone ho kena internet-eng. Ha re eya o na le data, ke tla mo bolella hore tjhe e tlaba ho na le mathata ka motjhini, e be ke romella motho atle a tlo sheba hore bothata ba ona ke eng.